Xa uzoqala ukutyala umhlaba wakho funeka uqiniseke uba ufumile ngoba izityalo zidinga umhlaba ofumileyo ngoba umhlaba ongafumanga okanye owomileyo uzokwenza izityalo zakho zingakhuli kakuhle. And kuyafuneka ukuba uqale uwuvavanye umhlaba wakho ngoba kungathatha ixesha elide lokuba izityalo zakho mazikhule, and nokuba izityalo zakho zingabi sempilweni ufumaniseke ukubana zikhula ngendlela engeyiyo fanuba zikhula ngayo.

Angaqala angaqala ngokuba aziqokelelele izityalo njee noba umzekelo zizityalo ebezithengwe kwizinto zokutya zasendlini. Angaqala nje athathe noba umzekelo ngamaxolo ngamaxolo eetapile azifake phaya emhlabeni omanzi ukuze zikhule. Ngokuya zikhula ke ngoku angakwazi ubana atyale ezinye ezininzi ezizokwenza uba abe nayo naye imali yokuba aqale eli shishini lakhe lincinci, imali azobe eyifumana kwezaa zityalo azabe ezithengisela mhlawumbi abo bantu bazawube bekufutshane naye.

Siluncedo kakhulu isakhono sokuhlalutya uhlolisiso kwezolimo nokufuya ngoba kulapho uye ufumane amava, ufumane neendlela zokuba uhlale uyazi ubana yintoni kuba engakunceda xa ukwezolimo and yintoni engakunceda xa uba umzekelo imfuyo yakho iye yaba neengxaki yabe iyagula. Ikunceda nakwezo mpawu uba ubone neempawu zokubana imfuyo yakho ngoku iyagula funeka uthenge ntoni ukuze ukwazi uba imfuyo yakho ihlale isempilweni.

Iingcebiso endingazinika umhlobo wam ofuna odikiweyo kukuthenga imifuno ezivenkileni kukuba into aye wayithenga xa eyothenga igrosa yakhe xa ethengile apho ke wathenga noba ziitumato noba ziikherothi kufuneka athathe noba zezincinci ezinye zazo ahambe ayozityala phaya egadini yakhe leyo incinci, ukuze zikwazi uba zivelise ezinye. Ngoba xa zidibene nomhlaba omanzi amane amane ezinkcenkceshela zisoloko ziyakwazi ubana ziphume ezintle and ziphume zininzi. Loo nto izawumenza ukubana angaphinde akwazi ubana abe eyothenga imifuno ezivenkileni, uzosebenzisa kwakwezi ebethe wayezithenga ekuqaleni.

Ukuqinisekisa ukubana imivuzo yabasebenzi imivuzo yabasebenzi ikhuselekile ukufuneka ube nayo i-inshorensi. I-inshorensi yokuba umntu mhla waye waphelelwa ngumsebenzi abe nayo uba ahambe aye apho kubhaliswa khona abantu abasebenzayo kube lapho ke ngoku yena umntu uzofumana imali lena ibikade mhlawumbe ibitsalwa apha emvuzweni wakhe. And loo nto yile izokufuneka mna njengomntu njengomphathi wabasebenzi ndiqinisekise ukubana isoloko ime ngendlela and imali itsalwa ngendlela erayithi ngoba mhla waphela umsebenzi bakwazi ubana bayayijonga imali yabo.

Imvula eba nezikhukhula iye iyimoshe kakhulu imifuno okanye izityalo ezi zizawube zityaliweyo apho egadini. Iye izimoshe ngendlela yokubana iye ikhukhulise zonke ezaa zinto ubuzityala ngaphantsi komhlaba ihambe nomhlaba ngaphezulu, kufumaniseke ubana izityalo ezininzi zimke namanzi kushiyeke izityalo ezimbalwa. Ibe yiloo nto engayenza ukubana kwa ishishini lakhe umntu okanye izifuno zakhe zingakhuli kakuhle.

Iinkukhu xa zisanda zikhula zityebile ziba nengenelo, ziba nengenelo elinefuthe kakhulu ngokuba njengoba zityebile ungakwazi ubana ufumane iinkukhu ezikhupha amaqanda angawona amaqanda amakhulu. Ube ngamaqanda ongakwazi nawo uwathengise kwiivenkile ezinkulu and ukwazi nobana uzithengise ezi nkukhu ebantwini uzithengisele neevenkile ezinkulu bazixhele bona bakwazi ubana babe nazo iinkukhu ezityebileyo.

Xa ndinoba ngumongameli welizwe ndithathe isigqibo sokuvula ingxowa yemali kungafuneka umntu aze nento eqinisekisayo ukuba unalo ishishini lakhe and ishishini lakhe libe beliqhuba for iinyanga noba zintandathu ukuze ndibone ubana umntu uzimisele nyhani ngeli shishini and kube kuphinde kube khona nento ebonisayo ubana noko ishishini lakhe liya likhona into eliyenzayo liyaqhuba and uyazithengisa ezi zinto azivelisayo apha kwishishini lakhe eli legadi yakhe lena azabe atyale kuyo okanye kwifama yakhe lena azabe efuye khona izilwanyana ezinjengeenkukhu neehagu, iinkomo neegusha.

ngokwezimvo zam azigcinwa, ayigcinwa imfuyo enjengeebhokhwe neegusha kwidolophu, kwiindawo zasedolophini ngoba zona ziye zithi xa ziphumile kuloo ndawo uye uzigcina kuyo ziphume zihambe ziyodakisa. Ngoku yiloo nto zingagcinwa ngoba ziyadakisa ezindleleni loo nto ingenza ubana idolophu leyo iphela iba yidolophu engcolileyo ngenxa yezi bhokhwe nezi gusha.

Izinto ezingandinceda xa ndingumfama ofuna ukuvelisa iwayini kungafuneka ndizame indawo endinotyala kuyo ii-grapes, ii-grapes ezo zizawundenza ukubana ndikwazi ukuvelisa iwayini ndifune nobuxhakaxhaka bale mihla okuzondinceda uba ndiyikhawuleze ndiyenze kwangoko ikhawuleze ibe iyathengisa ziyathengiseka ebantwini.

Kubalulekile ukuzigcina emkhenkceni ezinye iintlanzi ngoba ukuba awuzigcini emkhenkceni kuyafumaniseka ubana ziye zimoshakale uve nazo ziba nevumba elingephi elinganyamezelekiyo elinokwenza ubana ungakwazi noyitya ibe intlanzi leyo xa soyipheke noyipheka.

Into efika ethi qatha engqondweni xa ivele yaqubuliseka inkomo inkomo endiyifuyileyo ivele ife kukuba ndiqale ndijonge apho ibihamba isitya khona. Ukuba ibisitya ngokucocekileyo na okanye ibiwafumane amanzi ngokwaneleyo okanye ingaba inaso na isifo enaso. Zizinto ezingathi qatha kum ezo.